Kuke kwaba nesimo esibhekana naso njengabalimi, nami ezingadini zami ngonakalelwa yilezi zinambuzane ezihlaselile. Ngibala amakabishi, isipinashi kanye nobhithrudi, yibo abalimele. Uma ngimba ubhithrudi, ngithola udliwe ngaphansi kanti namahlamvu aphezulu adliwe. Amakabishi, kulimale wonke amagwagwa akhona. Silimele kakhulu singabahlali, amaklabishi bhithrudi, nokherothi.

Imizwa kaZanele yashintsha ngoba wabona ukuthi ukutshala izingadi, azikhulisele ukudla kwakhe kuyinto enhle kakhulu ngoba akadingi ukuthi aye esitolo, imali useyakwazi ukuyonga futhi nokuphuma aye emasimini, kuyamjabulisa nakho ngoba yila akwazi ukucabanga khona nokubuka umsebenzi wezandla zakhe ukhula.

UZanele wajabula ngoba wabona ukuthi ukuhlezi engene'sitolo ethenga izinto akwazi ukuzilimela zona kuyenzeka, nakho ukonga imali kuyinto ebalulekile futhi ejabulisayo. Ukuphuma ekuseni aye engadini kwaba yintokozo, ngoba yila akwazi ukuthola ithuba lakhe azicabange, acabange amaqhinga amasha nakho ukudayisa izitshalo zakhe, kwamsiza kakhulu.

Abantu abadala bakaThabo, bazomeluleka ukuthi aqale aziqalele ibhizinisi lakhe libe lincane ngale mali anayo, likhule, likhule kuye ngokuthi mhla esefika eminyakeni yokuthi akwazi ukuthi aboleke, babone ukuthi ibhizinisi lakhe lingakanani futhi engakwazi ukuthi ayikhokhe imali. Kodwa bayomtshela ukuthi akaqale ngale mali anayo yiyole azokhula ngayo.

Emphakathini esiphila kuyo, abantu abafani, abanye abanazo izindawo ezanele zokutshala, kanti abanye isikhathi abanaso. Abanye-ke bangabantu abakhulile abahlala ngabodwana. So, ukuba ukwenza ingadi phakathi emphakathini kuyababonisa ukuba uyabathanda ngoba lezi zinto ozitshalile bayazigibelela, bayozithenga ezitolo, kanti wena usuke ubasondezela. Kanti-ke futhi inani oyobadayisela ngalo, ngeke lifane nelasezitolo, uyokwazi futhi nokubakweletela uma bengenayo imali.

Ukuvuna ngesandla kubalulekile ngoba uyakwazi ukubona umonakalo okhona ezitshalweni zakho ngaleso sikhathi, kanti umshini unokuzibulala izitshalo, kanti futhi angeke uze ubone zonke izitshalo ukuthi zinjani isimo sazo. Kungabe ziphila kahle noma zidliwe izinambuzane? Indlela yokuvuna ngomshini nangesandla singakwenza kodwa uma kuzoba nomuntu ohamba ngomshini enze isiqiniseko sokuthi izitshalo zisesimweni esifanele na.

Indlela indlela yokwabiwa komhlaba kuyomele ilingane, wonke umhlaba kuyomele ulingane, umuntu nomuntu athole indawo elinganayo, kungabi khona sikhalazo sokuthi ubani athole indawo enkulu nokuthi ubani othole encane. Abantu bonke kumele bathole umhlaba olinganayo.

UZenani Msweli wafundisa bonke abantu mayelana nenhlabathi nokuyilungiselela kahle. Abantu bakwazi ukuthi yiluphi uhlobo lomhlabathi olufuneka kanti ulilungiselela kanjani ekutheni libe sesimeni sokuthi usungatshala ukudla kwakho. Abantu basizakala kakhulu ngakho lokhu okwenziwa ukunziwa nguZenina Msweli ukubafundisa ngokulungisa umhlabathi.

Kubalulekile ukufundisa abantu ngokubaluleka kokuvuna ngesandla ngoba isandla siyakwazi ukuthi sikulekelele ekuthenini ubone umonakalo okhona ezitshalweni zakho, kanti umshini uyabulela konke, ugcine ungasaboni ukuthi zinjani izitshalo zakho, kanti futhi uyazilimaza wona umshini izitshalo. Kubalulekile ukuthi abantu bafundiswe ngayo yonke lento.

Izinambuzane zicekele phansi izitshalo zami. Kukho konke lokhu okwenzakalile, ngihambile ngaya ekhemisi, ekhemisi lezitshalo lakwabezolimo, bangeluleka ukuba yiziphi, iyiphi imithi okumele ngiyisebenzise ekubulaleni izitshalo, kuhlanganisa ukuzifaka imithi emhlabathini ongakatshali kuwona, ukuze uma usewutshala, zife lezi nambuzane.

Yebo, izindawo zokudlela ze-farm to table, ziwumqondo omuhle, ngiyavumelelana nalokho ngoba zisiza ekweleleleleni abalimi bendawo ukuba bathole imali, bakwazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi wabo. Futhi zikhuthaza abantu ekuthenini badle ukudla okunemisoco. Kuyabakhuthaza futhi abantu ekuthenini batshale izithelo ezihlukile unyaka nonyaka.